Swiphiqo leswi va nga ta hlangana naswona i ku va vatirha a xi nyamini a ku na gezi laha va nga ta va tirhela kona. Nakona va nga va na nghozi ya ku hlangana ni swihari leswi nga nghozi evuton'wini bya vona, swo fana na tinyoka swo fana na ti nghala, kumbe leswi swi nga ta va swi ri kusuhi na ndhawu leyi va nga ta va va tirhela ka yona.

Tinguluve ti nga dya swakudya swa ku hambanahambana, swo fana ni mihandzu ya Maapula, Malamula, eeh loko hi ta ka matsavu hi nga fika hi vula ku Tinyawa ta ku swekiwa, Tindzoho, xitachi na n'wahuva aarh switele leswi tinguluve ti fanele ti swi dya ni ku nwa tanihiloko ti fanele ti va ti kha ti nwa mati ya ku basa ku ri ti va ti kha ti hanya kahle.

Ku averiwa ka misava laha Afrika-Dzonga swi nga tisa ku cinca a ku lulamiseni ka ku pfumaleka ka vululami ka matimu ya laha Afrika-Dzonga. Swi nga tlhela swi nyika manhu vanhu vantima matimba eka ikhonomi, na ku hluvukisa vanhu va le matikoxikaya, ni ku tlakusa sirhelelo wa swakudya, ni tshamiseko wa ntshamisano la Afrika-Dzonga. Tanihi loko swi ta ka ku lulamisa swilo swa muxaka wa hambana laha Afrika-Dzonga.

Mitlhotlho leyi vurimi bya manguva lawa byi va ka na wona, i ku va ku cinca ka maxelo tanihiloko mpfula yi na hindlela leyi nga ri ku kahle kumbe ku va na dyandza ku nga vi na mpfula, na ku onhaka ka misava loko tanihiloko varimi va gina va nga ri na, va gina va va na ku tikeriwa ka ku byala, tanihiloko leswi va swi byalaka swi va swi kha swi nga kuli hindlela leyi va swi lavisaku swona. Na ku pfumaleka ka mati na switsotswana na mavabyi na xilaveko xo tiyisisa nsirhelelo wa swakudya eka vaaki lava andzaka.

Vatirhi va le mapurasini va na ku tikeriwa loko swi ta eka ku tshamisekeni ka swa timali, tanihiloko va tikuma va ri na ku tikeriwa, vanhu loko va kuma va ri na swikweleti na vusweti, tanihiloko va na mitlhontlho ya vupulani bya nkarhi lowu taka. Va tsandzeka ku ya mahlweni va lunghisa swa tidyondzo ta vona na swa le tindlwini na ku pfumaleka ka yindlu laha va nga ta va kha va tshama kona.

Ku hambana ka nkoka eku humeleriseni ka nyama kumbe wulu. Vuhumelerisi bya nyama byi rhangisa ku kula hi ku hatlisa kasi vuhumelerisi bya voya byi kongomisa eka ku kula loku tiyeke loku nga cinciku. Vuhumelerisi bya vona byi lava ku tsemiwa nkarhi na nkarhi. vuhumelerisi bya nyama byi kongomisa eka vulawuri bya rihanyo na swakudya, tanihil oko na vuhumelerisi bya nyama hi ntolovelo byi katsa ku xavisa tinyimpfu eka vaendli va swilo kumbe ti kasi vuhumelerisi bya voya byi tala ku katsa ku xavisa hi ku kongomeke ka vaendli va swiambalo kumbe vaxavi.

Nhlampfi leyi tengeke hi yona yi nandzikaka hi xitalo yi na nantswo lowu hanyaka swinene na xivumbeko kambe nhlampfi leyi yi nga emathinini yona, ya ha ri kona ndlela yo nandzika kambe yi kayiveriwa hi nantswo wa lowu hanyaka.

Maendlelo ya ndhavuko ya ku byala swibyariwa ya nyika mbuyelo wo fana na ku antswisa ka rihanyo ra swa misava. Ku hunguteka ka ku khumbheka ka mbangu xikan'we na ku tlakusa ku hambana ka swilo leswi hanyaka. Loko swi tlhela swi fikelela eka van'wamapurasi lavatsongo xikan'we na ku kurisa ku tiyisela ka vaaki.

Hi nawu vatirhi u fanele u va hakela mali leyi va nga ta va ntsena hi nkarhi wa contract ya vona kusukela eka siku ro karhi ku ya ka siku ro karhi. Tanihiloko nawu u ku u fanele u va hakela u ta va hakela na hambileswi ntirho wu nga yangiku mahlweni hi mhaka mpfula leyi yi nga ri ku emavokweni ya vona.

Loko vatirhi va tirha mapurasini va va hlayisekile nakona va ta fika hi nkarhi a tirhweni va tlhela va chayisa hi nkarhi, hi ku ri va tshama kona emapurasini na swakudya va ta va swikuma vuhlayiseki bya vona vuhlayiseki bya swakudya bya vona swa vona swi ta swi sirhelelekile hikuva va tirhela kona mapurasini a va nge hlweli ku fika tirhweni a va nge hlweli na ku chayisa.

Thekinoloji yi antswisa swilo swo tala vuton'wini tanihiloko yi va yi kha yi antswisela na van'wamapurasi. Leswi yi nga ta va yi kha yi va pfuna hiswona ku ri va kota ku xavisa swilo swa vona online, va tlhela va kota ku rhumela maphasela lama va maxavisaka tanihi van'wamapurasi nakona yi ta va yi kha yi va pfulela tindlela to tala tanihiloko va kha va kuma timakete to tala hi thekinoloji.

Mimpfuno ya ku tshovela swibyariwa hi mavoko ematshan'wini yo tirhisa michini i ku hlawula lokukulu na ku hambana na ku onhaka ku tsongo eka swibyariwa xikan'we na vuswikoti byo tshovela swibyariwa eka switeji swo hambana swa ku vupfa, leswi nga va ka swa nkoka eka swibyariwa swo karhi na ti-market-e ngopfungopfu eka swibyariwa leswitsongo.

Loko van'wamapurasi va kumeka va suka ka tindhawu leti khumbekaka hi dyandza, swi vangela ikhonomi leswaku yi nga ha tirhi hi matimba tanihiloko ku va ku ri na swiphiqo leswi khumbanaka na vuhlayiseki bya swakudya tanihiloko na vuhumelerisa bya swakudya byi nga vi kona tanihiloko byi ta va kha byi khupukisa ti price ta swakudya tanihiloko swakudya vu vuhlayiseki bya bya swona byi nga ri kona .

Swivutiso leswi ndzi nga ta va vutisa ku ri va va tirha njhani, loko ku ri na dyandza na ku ri va nga hlayisa njhani misava ya vona na switirhisiwa leswi va switirhisaka i michini ya nkarhi wa njhani na thekinoloji va nga va va yi tirhisaki?

Mfumo wu fanele wu tlanga xiave xa nkoka eku pfuneni ka van'wamapurasi ku langutana na ku cinca ka maxelo hi ku nyika switirhisiwa, na ku tlakusa maendlelo lama nga tshama nkarhi wo leha na ku kurisa ku tiyisela ku tirhisa tipholisi switirhisiwa na ku avelana vutivi.

Makhombo ya ku fafazela swibyariwa ku va swi lawula switsotswani. Hambileswi swi nga na nkoka eka va humelerisi va swakudya swi tisa khombo eka rihanyo ra vanhu, ku katsa na ku na switandzhaku swa rihanyo, swa xihatla na leswi nga heriki swo fana na ku mpfimba ka nhlonge, tihlo na ku hefemula xikan'we na timhaka leti va ka kona ta nkarhi wo leha to fana na cancer, swiphiqo swa minsiha, swiphiqo swa ku veleka.

Mbulavulo wa mina a wu ta fika wu ku, a hi ta kombela leswaku hi kombela ku hakeriwa ku hakeriwa ntirho wa hina tanihiloko hi va kha hi kombela na ku tirha ndhawu leyi nga hlayiseka, tanihiloko hi kha hi kombela ndzhuti na ku hloniphiwa na ndlela ya ku kuma ntirho wa mfumo.

Vuswa na masi lama virisiweke i swakudya leswi nga kahle erihanyweni ra munhu, tanihiloko swi hi nyika matimba ku ri hi va hi kha hi fambisa siku kahle. Swi tlhela swi hi xurhisa eeh, i swakudya leswi swi nga amukeriwa a Afrika-Dzonga leswaku hi va kha hi hanya hiswona.

Ndzi nga vutisa swivutiso swo yelana na ku ri bangi ya mbewu ya xinuna ndzi yi kuma njhani, nakona hi langha njhani mbewu ya xinuna eka mbangi leyiwani, nakona hi veka kwini, nakona hi kota ku ku sirhelela njhani mbangi leyi eka mavabyi eeh, na ku ri hi veka ndhawini ya ku hisa ku fikelela kwihi na ku ri mbangi leyiwani a yi nge hlangani na rixaka rin'wani ra ra ra ra ra ra ra ra ra xifuwo lexi hi nga ta va kha hi xihlanganisa naswona.

Swimilana leswi u faneleke u swi byala hi nkarhi wa mpfula, i swimilana swo fana na timanga, mavele, miroho, aah mimango hikuva hi kota ku hanya ku nga ri na, ku ri na mpfula.

Switele swi leswi dlayaku swimilani tanihiloko swo fana na maphaphatani, makondlo aarg aah, aah na ti nhongani leti ti dyaka swimilani leswi tanihiloko na mati ya ri nghozi eka ku dlaya swimilani tanihiloko mati ya va ya tele swimilana swi gina swi nga ha koti ku ku hanya kahle.

Eeh, jamu i nchumu lowu ndzi wu tsakelaka ku wu dya hikuva wa nandzika, tanihiloko wu nyika na matimba loko u wu dya tanihiloko ni va kha ni wu dya na swakudya swo fana na xinkwa tanihiloko ni va kha ni dya nampundzu.

A mfumo waka hina loko wo aka damu wu nga va wu tlakusa vurimi eka eka ikhonomi le ya vaakatiko tanihiloko u ta va u kha wu pfuna ni varimi hi ku u va mati ya ri kona, tanihiloko wu ta va mati ya nga kali, na ku, na ku va swifuwo swi tava swi kota ku nwa mati hikuva dyandza na loko ri ri kona a ri nge vi na matimba ku fikelela laha mati ya nga ri ku kona.

Munhu a nga endla tindlela to hambana ku tirhisa michini kumbexani a tirhisana na vanhu lava nga ta va kha va n'wi tirhela ku hlela bindzu ra yena ra vurimi.

Loko ndzi titshege hi vurimi ku ti hanyisa ndzi nga endla tin'wani tindlela a ku ri ndzi nga titshege hi vurimi ntsena ku ti hanyisa ndzi nga endla ti bindzu rin'wana ra ku xavisa kumbexana ra ku kurisa tihomu kumbexana tihuku ti ta kota ku ti xavisa ni ta kota ku ti hanyisa.

Va le mapurasini va fanele va tshama endhawini leyi nga a endlela wa vona va le mapurasini tanihi lava nga le madorobeni va fanele va xava swakudya kumbexana swimilana kumbexani leswi van'wamapurasi va swi xavisaka eka va swi xava emadorobeni tanihiloko va va ta va va kha va tlakusa ikhonomi ya laha va tshamaka kona.

Xipinichi swekiwa hi ndlela ya ku tirhisa mati loko hete ni ku swi virisa u nga chela swin'wana na swin'wana leswi u swi tsakelaka swo fana ni mazambhala matamatisi maanyanisi kumbe nyama kumbexana swin'wana na swin'wana leswi u swi tsakelaka ku ri ku ku ku tisa ku nuhela loku ku tsakelaka eka xipinichi.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutanaka na yona eka matikomambe loko va ya xavisa swakudya i ku va swakudya swa vona va kha swi durha yisiwa tanihiloko swakudya swa le matikweni mambe swona swi nga durhi swa hina laha Afrika-Dzonga swi ka swi durhisa ematikweni mambe ivi swi endla leswaku swakudya swa hina laha Afrika-Dzonga swi nga xaviwi ngopfu na ku vava vanhu va la Afrika-Dzonga lava xavisaka ka matikomambe va tsandzeka ku kuma timakete leti va nga ta ti tirhisa ku xavisa ka tona.

Ntanga wa muganga wu na mbuyelo wa kahle eka vaakatiko hikuva laha vanhu lava va byala kona swimilana swa vona va kota ku kurisa na ku xavisela vaakatiko van'wani eka muganga wolowo.

Switirhisiwa swa nkoka leswi munhu a faneleke a va na swona eka vurimi i ku va a va ri na ndhawu ya yena laha a nga ta va a kha a rima kona swin'wana swa kona i fanele a va na mbewu na switirhisiwa swa ku byala mbewu yeleyo.

Van'wamapurasi va fanele va kuma timakete leti va nga ta xavisela ka tona swihumelerisiwa swa vona eka tona timakete ta kona.

Ku ndlandlamuxiwa ka nhluvukiso wa madoroba swi cince vuhumelerisi bya swakudya e van'wamapurasini hikuva emapurasini a ku vi na vanhu va lava ringaneke kumbexana ku ve na vanhu vo tala va laha afrika dzonga va kota ku endla vuhumelerisi byebyo so leswi endlaku vamapurasi va gina va tirhisa vanhu lava le matiko mambe.

Swi na nkoka ku tiyisisa leswaku maendlelo ya ndhavuko ya vurimi ya nga fi hikuva ndhavuko wona vuyisaka mahlweni ndlela ya vurimi loko u nga ri na ndhavuko a ku nge vi na ku ku ku ku ku ku ku ku rima kumbexani ndhavuko wa vurimi wu ta fa leswi endlaka leswaku ku rima ku nga ha vi kumbexani ku nga tekeli enhlokweni na ikhonomi ya van'wamapurasi yi ta va yi kha yi fa.

Migingiriko ya mfumo leyi tlakusaka vurimi byo karhi wo leha i ku i ku ku ku ku seketela van'wamapurasi leswaku va kota ku kuma ti va kota ku tirhisa thekinoloji na ku tirhisana ni van'wamapurasi van'wana na ku ku tirhisa langutisa vutlhari kumbexani tindlela tin'wana ta ku ta ta ta vurimi.

Ku kala ka mati swi dlaya bindzu ra vurimi hikuva mati ya laveka ngopfu eka bindzu ra ra vurimi tanihiloko mati ku ri wona ya endlaku leswaku swimilana swi kula na ku yisa bindzu emahlweni.

Loko u ri n'wamapurasi ndzi vona swi boha ku ri u va na inshurense ya switirhisiwa swa wena tanihiloko loko u nga tirhisi switirhisiwa swa wena u va na ku tikeriwa loko swo onhaka kumbexani swi yiviwa a wu nge koti ku yisa bindzu ra wena emahlweni so loko u tirhisa insurance u kota ku ku va u ri ka ndhawu leyi nga hlayiseka ka yona u kota ku ku ku ku ku ku yisa mahlweni kumbexani ku ku ku yisa mahlweni bindzu ra wena.

Swikwavava swi kahle emirini wa munhu hikuva swi ta na nseketelo wo karhi eka miri wa munhu hikuva swi va kha swi tisa swilo swo fana na ti-vitamin na ti-fiber na swin'wana na swin'wana leswi akaka miri wa munhu na koho swikwavava swa kota ku herisa mukhuhlwani eka lava va vabyaka nakona swikwavava swi na nkoka evuton'wini bya vanhu.

E-e ndzi nge ri langutana na xona hi nexe hikuva a ndzi tivi khamba leri ri khome yini lexi hi nga nghozi eka vutomi bya munhu se swi kahle hikuva u ri na mpfuno na ku vika eka valawuri leswaku vona va ta va ta va ku pfuna eka ku lunghiseni ka vugevenga lebyi.

Mimpfuno ya ku tshama emapurasini i ku va u kota ku hlayisa mali liya u fanele u yi tirhisa ku khandziya mathekisi kumbexana u kota ku khandziya u ya entirhweni emapurasini nakona u kota ku hlayisa mali ya ku va u va laha u nga ta va a kha a hakela kona u kota ku hlayisa mali na ku kota ku endla swin'wana leswi a mfanelo swi endla hi mali leyi u nga a u ta va u yi hlayisile.

Ku tlakuka ka nxavo wa mbewu swi onha swi onha vurimi hi ndlela to hambana hikuva vurimi a bya ha koti ku ya mahlweni hikuva mbewu leyi va nga ta va ri na yona swi nga endleka va yi kuma yi ri ntsongo kumbexani va nga vi na yona nakona swi va kha swi tisa kumbexana swi va kha swi dlaya ikhonomi ya vurimi hikuva vanhu vo tala se va ta va kha va ti endlela vurimi lebyi hi voxe.

Munhu loyi a faneleke a yevula nhlonghe ya swifuwo i munhu wa xinuna hikuva hi yena nhloko ya muti nakona hi yena a nga na a a nga na a tivaka matirhiselo kumbexani ndlela tindlela a ta ta ku yevula nhlonghe.

Ku kula ka xihatla xa madoroba ku kurisa kumbexani ku ngetela bindzu ra van'wamapurasi hikuva van'wamapurasi va kuma timakete tin'wani ta ku xavisela swi swimilana swa vona eka eka eka eka tona se va kota ku xavisela swimilana swa vona emadorobeni lama kulaka hi xihatla.

Laha ka purasi leri hi hi na ma-driver lama hi endlaku hi wona vhinyo naswona vhinyo leyi ya nandzika a hi kombela mi hi nyika nseketelo eka ku xaviseni ka yona.

Ndzi nga byala swimilana swo yelana ni mimangwa swinarekisi malamula ni mavele ni miroho hikuva eLimpopo swi leswi swi kula kahle swi kuma ku kufumela ka kahle swi kuma maxelo ya kahle swi kuma mpfula ya kahle.

Ku na timanga ta ti-peanut leti ti nga kahle hikuva tona ti lava ku byaliwa hi ximumu hikuva hi ximumu ku va kha ku nga titimeli nakona timanga leti ti lava ngopfu ngopfungopfu ku va ku ri na dyambu leri kufumelaka ku tlula eighteen wa ti-degree hi ku hisa hi kona ti kotaku ku hanya kahle.

Ndzi nga kuma purasi leri nga kusuhani na nambu kumbe damu ku tihomu ti kota ku nwa mati kona kumbexani ni borha mati leswaku ni ha boheki ku ya edan'wini ku kota ku kuma mati.

Ku tlhavela swifuwo swi na nkoka ku ta kota ku sivelela mavabyi ku ri ya nga tluleli eka swifuwo leswi nga vabyeki naswona swi na nkoka ku va a kota ku ku xavisa nyama ya timbuti hikuva a ta kota ku kuma mali a kota ku hlayisa kumbexani ku ya mahlweni na ku fuwa swifuwo leswin'wana.

Ndzi nga hambanyisa swiharhi leswi vabyaka na leswi nga vabyeki naswona ndzi nga tihlanganisa ni vatshunguri va swiharhi ku ta kota ku tiva leswaku ndzi sivela njhani ntungu lowu nga kona epurasini.

Magoza lama hi faneleko ku wa teka ku sivela ku ngheneriwa hi switsongwatsongwani eka masi ya hina hi fanele hi tirhisa tindlela ta ku hlayisa ndhawu leyi yi tengeke ya ku senga na ku tirhisa maendlelo ya kahle yo basisa na ku dlaya switsongwatsongwana na ku khoma masi hi vukheta ku sivela ku ma thyakisa.

Xo sungula lexi munhu a fanele ku xi endla a fanele a basisa mavele ma xifuwo xa yena leswaku a sivela ku ku thyakisa masi xa vumbirhi u fanele a kota ku senga masi hi tintiho ta yena.

Ntsengo wa mali ta khupuka loko mi lava vukorhokeri bya ku va huku yi va yi hluviwile hikuva i vukorhokeri byin'wana lebyi ngeteleliwaka eka ntsengo wa ku xavisa huku.

Loko u kombela mbewu ku va yi byala langutele leswaku yi ta kota ku hanya leswi vulaku leswaku yi na vuswikoti byo mila na ku kula ku va swimilani leswi hanyake kahle loko mbewu yi nga kamberiwanga kahle ku onhaka lokukulu i ku tlanga hi nkarhi matshalatshala na switirhisiwa hikwalaho ka ku mila loku nga kahle naswona swi nga endleka ku va na swibyariwa leswi nga tsandzeka ku mila kahle.

Kahle bya crop rotation i ku va ku va kha hi kota ku tlakusa mbuyelo wa swibyariwa na ku ku sivela ku tshuka ka misava na ku na ku tlakusa ku nona ka misava.

Maendlelo yo hunguta ya katsa ku cinca maendlelo ya vurimi ku antswisa vulawuri bya mati ku hluvukisa swibyariwa leswi tiyiselaka maxelo na ku lulamisa ku lahla swakudya leswi nga kahle.

A ndzi voni va tirha kahle vatirhi hikuva a va koti ku kuma mpahla leyi va faneleke va tirha hi yona ku kota ku ya va rima emasin'wini ku fana na ku va va ya tirha edyambini leri hisaka va kha va va pfumala swidloko ku sivela ku ku tshwa hi dyambu.

E-e ndzi vona swi nga lulamanga hikuva swi va vitanela khombo eka swiharhi leswi fambaka navusiku swo fana na tinyoka leti nga ta hetelela ti va veka ra vutomi.

E-e ndzi vona wu nga fikeleli swilaveko swa vona hikuva a va koti ku ya mahlweni va ya kota ku dyondza kumbexani ku teka swikweleti kota ku yisa mahlweni vutomi bya vona.

Ndzi nga fuya swiharhi swo yelana ni tihomu naswona ndzi nga tiyisisa vatirhi va mina leswaku va hlayisekile hikuva ku va ku ri na macingelani loyi a hlayisaka vona.

Ndzi vona va hola mali leyi ringaneke hikuva a va endli swilo swo tika ngopfu va endla ntirho lowu mani na mani a nga ta kota ku endla.

Ndzi nga kombela switirhisiwa eka muthori wa mina ndzi kombela ndhawu yo ku tlela ni kombela mati na swo hlamba ni swakudya leswi hi nga ta va kha hi dya swona tanihiloko hi ri emapurasini.

Eya ndzi vona swi ri kahle va le mapurasini va tirha hi masiku ya timpfula hikuva hi wona nkarhi lowu swimilani swi va kha swi kotaka ku va kha swi kula hi wona.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle ngopfungopfu loko etikweni rero ku nga ri na vanhu lava tirhaka vo tala ndzi vona swi nga ri kahle hikuva swi endle ma ku holova exikarhi ka vanhu va matiko rero na va matikomambe.

Ina ndzi vona ntsengo lowu wu ri kahle hikuva i ntsengo lowu mfumo wu nga wu veka leswaku mani na mani loyi a nga tholiwa a va kha a hola wona ntsengo lo we le hansi a swi le nawini.

Ndza pfumela leswaku vatirhi va le mapurasini va kuma masiku yo wisa hikuva swi kahle loko vatirhi va kota ku wisa hikuva loko va nga wisi va ta taleliwa hi ku karhala.

Leswi nga vekaka nxungeto eka rihanyo ra vanhu lava i ku va ku va ku pfumaleka ka mati na ku pfumaleka ka swakudya kumbexani ku pfumaleka eka ndhawu leyi va nga ta pfuneka ka yona loko va vabya.

I ku pfumaleka ka vanhu lava lavaka ka mintirho hikuva vanhu vo tala laha Afrika-Dzonga va lava mintirho leyi antswaka leyi nga laveku swilo swa ku tika ngopfu naswona vanhu va le handle vo tala hi vona va kotaku ku tirha emapurasini.

lebyi nga ta va kona e swakudya swa le swikolweni leswi kumekaka tshamaku nkarhi wo leha swi nga dyiwi i ku va swi vitanaka khombo eka rihanyo ra vadyondzi kumbexani vanhu lava dyaka swakudya swa le xikolweni.

Nyama ya mutonga i nyama leyi endliwaka hi ndlela ya ku yi omisa naswona nyama leyi yi hlayisekile ku yi dya loko yi va yi omisiwile ndzhaka ka nkarhi.

Tinyawa leti nga mathinini ti nyika swipfuno swo tala swa rihanyo hikwalaho ka xivumbeko xa tona lexi fuweke hi swakudya i xihlovo lexikulu xa ti-protein ti-fiber ni ti-vitamin ni timinerali to hambanahambana leswi endlaka leswaku ti va xiengetelo xa nkoka eka swakudya leswi nga ni rihanyo tinyawa leti nga emathinini ti nga pfuna ku lawula chukele engatini ku antswisa rihanyo ra marhumbu naswona ti nga ha hunguta khombo ra vuvabyi bya mbilu ni cancer yo karhi.